Ukwehluswa kwempahla kungathuthukiswa ngendlela yokuthi kusebenze lapho izinto ezibizwa ngokuthiwa ama-fork lifter, lapho khona kungeke kusebenze khona abantu kodwa kuzobe kusebenza imishini, imishini yakhona ukuthi ilawulwa i-AI.

Indlela yokuqinisekisa ukuphepha kwabagibeli kungaba ukuthi kube khona imithetho emisha ebekwayo emigaqweni ebhekene nosomatekisi. Kanti futhi leyo mthetho kuyomele ilandelwe , kanti kube khona nesigwebo or noma okanye isijezo esibonakalayo uma umuntu ewuphulile loyo mthetho.

Izinto ongahlangabezana nazo kungaba ukufika late emsebenzini kanti futhi ukuminyana kungadala ukuthi izifo ezithelelanayo zidlule kalula. Lokhu kungagcina kuba nomthelela njengoba kungagcina kuphoqa ukuthi uzithole usuhlala ekhaya ungalindele.

Akulungile lokhu njengoba akuwona wonke umuntu okwaziyo ukuthi enze izibalo, ngakho-ke akulungile ukuthi umuntu ohleli phambili kube nguyena okuthiwa kumele aqoqe imali. Umuntu kumele kube nguyena ukuzithathela isinqumo sokuthi aqoqe leyo mali leyo.

Abantu isikhathi esiningi bashayela bephuzile ngoba besuke behlulwa ukuzilawula okanye futhi izindawo abasuke bephuzela kuyo ziqhelile nasemakhaya.

Lokhu kungadala ukuthi impahla kuyomele igcine ihlelwa ngendlela efanele kanti futhi kuyobanga izindleko eziningi njengoba uma kungukuthi impahla isuke ithuthwa ngaleso sikhathi iningi kuyomele nemali yamatholi nayo ibe iningi, igcine lapho inzuzo ingabonakali.

Miningi imiphumela yezokuthuthwa komphakathi emakhaya kubantu abadala, abantu abadala bagcine bekwazi ukuthi bafinyelele ezindaweni ezifana nemitholampilo ngendlela elula ngaphambi ngaphandle kokuthi bahambe ibanga elide. Njengoba izindawo ezifana nemitholampilo emakhaya ziqhelelene nalapho khona abantu behlala khona.

Ukubambisana okungase kube khona kungaba ukulungiswa kwemigaqo yasemakhaya, lapho kuyomele khona kungenelele khona uhulumeni ukuze akwazi ukuthi eminye imigaqo lapho izimoto ezingakhoni ukuhamba khona afake izinto ezifana netiyela. Kanti ezinye zezindawo lapho kunemifula khona akwazi ukuthi afake amabriji.

Ukuqinisekisa ukutholakwala kwamabhasi okuthembeka uhulumeni kungamele kube nguyena othatha izinyathelo zokwenza ucwaningo ngaphambi kokuba anike inkontileka leyo nkampani yamabhasi.

Ukuqinisekisa lokhu bekungaba ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhashe imoto ezokwazi ukuthi imuse kuzo lezo zinkonzo zezokutha zesonto, okanye mhlawumbe ngimtholele isitulo esifana no-wheelchair ukuze ngikwazi ukuthi ngimgqube ngimuse khona kuzo izinkonzo zokuthutha zesonto.

Imibono eyiphutha ngingabala kuyona lapho kucatshangelwa ukuthi kudliwa izimali zabantu abadala, okanti futhi abantu abadala abalutholi usizo mayelana nezokuthutha ngenxa yazo lezi zinkonzo.

Sekunesikhathi impela ngihamba ngebhasi. Ukuhamba ngebhasi kushintshile kusukela ekuqaleni njengoba amabhasi esekwazi ukufinyelela ezindaweni lapho ebengafinyeleli khona, ezindaweni eziqhelile.

Okungenziwa osomatekisi ukuba bahlale phansi, bafike nemigomo kanye nemithetho efanele. Njengeneni lamatekisi umuntu ngayedwa angaba nalo, kanti futhi kungamele bafake nohulumeni nabameli kuyo yonke leyo nto yabo ukuze ihambisane ngendlela efanele.

Akulula njengoba uthole ukuthi kwesinye isikhathi imoto osuke oyoyigibelela uma ungumuntu ohamba ngezinsiza zokuhamba, uthole ukuthi umshayeli wayo akanaso isineke sokuba akulinde kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi imoto igcwele. Kanti izinto ezifana nezihlalo zamasondo bagcine bengakwazi ukuthi babe nendawo yokuba bazihlalise.

Kona ngingakwazi yize kungeke kube lula njengoba uthola ukuthi anginalo ulwazi olwanele mayelana nezinkonzo zokuthutha zesonto, kanti abantu abadala ibona abanalo lonke lolo lwazi.